Motshameko o ke o ratang go bua nnete ga o a ama botshelo jwame ka gope. Mo go nna ke selo fela se ke se ratang go ka nkentsha bodutu le go ka tsamaisa nako ga ke sena sepe seke se etsang. Ga o nthuse ka sepe se se kalo ebile ga o amene sepe le batho ba ke tshelang le bone ka gonne batho ba ke tlang ke gola le bone ga ba rate motshameko thata.

Metshameko ya dikarata e tlhotlholetsa thata go ka nagana thata-thata e tshawana fela le ya di-board. Di tla di thusa motho go ka tla le maano ka gonne o tshameka le batho ba bangwe o shebelelela ba bangwe jaaka ba tshameka, o be o tla le ka maano gore o ka ba fenya jang gore le wena o nne mofenyi. Jalo e re thusa mo botshelong jwa rona ka sengwe le sengwe sa rona sa malatsi, gore tlameile o nagane sengwe le sengwe gore se tlile go tsamega jang, le gore a mme sa go tsamega sentle, a mme sengwe atlega, a mme sengwe le sengwe se a go tsamega go sena le mathata. Se go thusa gore o be le monagano o siameng, monagano o montle, monagano o o phepa.

Ka ngwaga wa twenty-ten, Aforika Borwa e ne e tshwere metshameko ya sejana sa lefatshe. Diphetogo di tlile di le di ntsi jaaka go tshwana le ka go dirwa ga ditiro go tshwana le ka go baakanywa ga ditsela, go tshwana le ka gore gonne ga nna le batho ba ba ithaopang go ka thusa. Batho ba neng ba ithapile go thusa ba ne ba tsewa ba ya go rutiwa go ka thusa ka dilo tse di farologaneng, ka gonne Aforika Borwa e ne e tlisa di-team-e di le thirty two go tswa mafatsheng a mantsi-ntsi. Go ne go tlameile go nna le security se se siameng se se tlileng go tlhokomela gore ga gona botsotsi jo bo ntsi, se se tlileng go tlhokomela gore mongwe le mongwe o sireletsegile ka nako tsotlhe, le batho ba batswang kwa ntle ba sereletsegile.

Ke sa ntse ke gopola ke sa le kwa sekolong, se se golwane. Go ne gona le metshameko e e tshamekiwang e le mentsi. Go na le metshemeko ya go tshwana le go taboga, go na le metshameko ya go tshwana le go ikatisa-katisa mo ball-ong. Go na le metshameko ya go kuka ditshipi mme nna ke ne ke ithatela metshameko ya go kuka-kuka ditshipi gore ke nne sentle ke sa ba le mathata ape ga ntse ke gola.

E ka rotloetsa bašwa thata ka gonne le bone ba ka bona gore ba na le tšhono ya gore ba ka ya meseja nako nngwe go ya go tshameka le di-country tse dingwe. Go ya go a go itumedisa naga ya rona, le bone ba ka nna le maatla a mantsi ka ba tle ba bona gore motshameko o na o ka go bulela di tsela. Motshameko o na o ka go tsamaisa mafatshe-fatshe, motshameko o na o ka go godisa jaaka motho, o ka go eletsa bokamoso, o ka go eletsa gore o tsoge o le motho setšhabeng, o ka go eletsa gore batho ba go bone. O ka go eletsa gore le wena leina la gago le tume, o ka go eletsa gore le wena o change-r ko o tlhagang teng, o ka go eletsa gore le motho jaaka wena le wena o gole jaaka motho, o ka go eletsa gore o batle dilo tse dintle thata.

Bathapisi ba metshameko le ba gakolodi ba ka thusa, ka go ya dikolong ba rotloetse batšha go ka ithuta. Ba rotloetse batšha ga ka ithuta sentle ntse ba tshameka metshameko ya bone, gore ba kgone go ka tsamaisa dilo tse pedi tseo ka nako e one.

Batshameki ba Esports ba tlameile go ka ithuta ka malwetsi kgotsa mathata a ba ka itemogelang one, ga ba dula ba shebane le di-screen-i motshegare o otlhe. Se nka se rotloetsang ke gore ba ithute gore ba dirise dilo tsa matlho tse di siameng, ba ithute go ka nna le nako ya go ikhutsa, ba ithute nako ya go tsameka ka nako ba sa tshameka motshegare otlhe ka gore go ka nna kotsi mo matshelong a bone, go ka ba tlhagisetsa mathata ga ntse ba gola. Ba tlameile go ka rutiwa ka ditlamorago tse tsotlhe tse ba nang le tsone gore ba itse go etsagalang.